Mimpfuno ya ku tirhisa cardboard or ti-chatbot hi xiviri i ku ri loko u ri busy u tirhisa cardboard chartdboard chatbot ya wena efonini ya wena chartboard ya wena ya swi kota ku ku cincela marito yi ku yisela eka xinghezi chartboard ya swi kota ku ku hetisela marito lama nga ta va u tolovele ku matsala yi hetisa yoxe.

Mahungu lama nga hangalaka ma vulavuliwa etikweni ku or ka a xitichi lexi a ni xi yingisela a ku ri timhaka ta COVID-19 timhaka COVID-19 leyi a ku ri xitsongwatsongwana xa corona lexi xi nga va kona hi magidimbirhi makumembirhi ku nga twenty-twenty a ku vulavuriwa eka xitichi xa Munghana Lonene laha vahaxi a va vulavula va ri kona.

Swiphiqo leswi vanhu va hlanganaka na swona i ku ri ku na switichi swa ku haxa mahungu swa leswi nga le hansi ni nga ta ka ni nga swi boxi mavito swi haxaka mahungu ya wrong kumbe swi haxaka mavun'wa laha vanhu va yingiselaka mavun'wa ya mavun'wa ma haxiwa eka switichi leswiyani leswi swi nga ta endla leswaku ri vanhu va ya va yima ku ku va nga ta ku ku solver mhaka leyi i ku ri va nga ha yingiseli switichi leswi swi nga haxaka mahungu ya mavun'wa.

A ndzi ta tiyisisa hi ku va ni tsala leswi swi fambelaku na vaaki kumbe ni tiyisisa ni tsarisisa hi leswi swi humelelaka kwala etikweni a ni nga ta tshuka ni tsale mavun'wa kumbe leswi ni swi tivaka ku ri swi ta khunguvanyisa vaaki kumbe ku ri ku hleva van'wanyana etikweni.

Loko loko n'wana a tirhisa foni swi vuya hi ku ri u tirhisa hi muxaka wa njhani n'wana u fanekele a tirhisa foni hi xikongomelo xa ku la ta kuma vutivi a nghena ka inthanete a gugula marito lama a nga ma tiviku a nghena ka YouTube a kuma tidyondzo leti a ti nga ti nga twisiseki exikolweni ku nga ri ku teka foni a nghena ka inthanete a endla swa ku homboloka.

Ti-podcast ti khumba tiendla leswaku eswitichi leswaku switichi swi kula swi nga ha yingiseriwi ngopfu hikuva vona va swi endla live wun'wana na wun'wanyana u va a ku swi voneni swi endla leswaku ri switichi swi nga ha yingiseriwi laha Afrika-Dzonga.

Swi pfuneke hikuva router yi va yi khomi data ya ku tala ende wa swi kota ku famba na yona laha u lavaka kona a yi dyi a wu nge a yi dyi ngopfu batiri loko loko u xava data ka foni ya wena, router ya swi pfuna swichudeni swinene hikuva swi kota ku u famba na yona loko nkarhi wa ku leha.

Etilayiburari Wi-Fi ya kona a yi fambi ku fana na leyi u yi tirhisaka kaya hikuva yi va yi khoneketile vanhu va ku tala and data ya kona u kuma leswaku ri va ku pimela va ku ri u tirhisa data yo ku fika laha loko yi hela lahani a ya ha yi mahlweni hi ku i ya mahala vanhu va ku tala va tsutsumela eka yona mara ka Wi-Fi ya le ndlwini ya le kaya wa kota ku fika u yi tirhisa hi laha u lavaka hakona.

Swichudeni leswi swi tirhisaku inthanete problem kumbe swiphiqo leswi leswi hlanganaka na swona i swiphiqo swa ti-loadshedding loko ku va na load-shedding network yi va ehansi swichudeni a swi koti ku tirhisa inthanete hi nkarhi wolowo kumbe ku nghena eka inthanete swi gugula swin'wanyana leswi lavaka ku tiva swona load-shedding i kuma ku ri yi famba vo ma six hours three hours.

Vutshunguri bya le kule hi loko u kuma mahungu u ri kule laha ma ku tala ma nga ta fika ma ku khoma kahle u foyineliwa maybe hi munhu un'wanyana a ku byela leswaku ku ri u kume mali kumbe u wine mali kumbe ku na swin'wanyana swi fambiselenaka na swa kahle i vi and then wena swi ku khoma kahle.

Loko va lava ku koka rinoko a va kumi na mahungu lawa ya humelelaka laha Afrika-Dzonga ku nga ri mitlangu ntsena va nga ha no va kuma mahungu va ma tsala eka phephahungu eka maphephahungu ku nga ha va ku ri mahungu ma swa timali ti-SARS ku ri leswaku ri n'hweti leyi taka ku Sars yi ta va yi kha yi endlisa ku yini ku nga ha ri mitlangu ntsena.

Minjhani mukorhokerhi ndzi kombela ku vutisa hi timhaka ta Wi-fi ya n'wina leswaku ri yi hlayisekile na? a swi koteki leswaku makhamba loko ma yi tekile hi tlhela hi mi fonela mi ta mi ta vekela yin'wanyana mi khansela liya ya khale ke? Ni lava na ku vutisa leswaku yi hakerisiwa ku yini xibalo xa yona yi hakeriwa hi n'hweti na? I mali muni ntsengo wa kona? Ndzi lava ku yi vekela na mina laha ekaya.

Va swi tsakela swinene loko va tekiwa mahungu mara loko va vulavuriwa leswinene mara loko ku vulavuriwa leswo biha a va swi tsakeli ku nyika xikombiso loko vo vulavula hi Ramaphosa va ku ri Ramaphosa u holovile na munhu epalamende kumbe Ramaphosa u bile munhu epalamende ku ri mavun'wa loko swi ya fika etindleveni ta yena swi nge n'wi khomi kahle.

Hi ku ya hi mina eka maphephahungu va taleliwe ngopfu hi mavun'wa xidijitali ni twa ingaku xa antswa ku fana na tithelevhixini, tithelevhixini va va va kha va hlaya va tlhela va ku kombisa na swifaniso swa kona leswi swi endliwaka ku nga ku humelerisa loko u va ku ri ku duvuriwe munhu va ta teka na maphorisa laha ma vonakaka ka ndhawu yeleyo ku nga duvuriwa munhu.

Ni vona swi ri na nkoka swinene hikuva loko u ri eka inthanete inthanete i ndhawu leyi dyondzisaka ku hava lexi xi pfumalaka swa kotakala na ku dyondza ririmi ra xilungu eka inthanete u nga nghena ka eka YouTube u lava kulata kuma video leyi nga ta ku dyondzisa kumbe kandziyisa lowu wu nga ta ku dyondzisa ku vulavula ririmi rin'wanyana inthanete yi kahle swinene.

Swi onha vumundzuku bya vona hikuva va teka nkarhi wa ku wa ku leha va ri eka social media kumbe va ri eka eka eka eka swa bulo kumbe eka swa tipulatifomo ta mabulo. Va teka nkarhi wa vona va nga hlayi tibuku va waste nkarhi wa vona hi ku landzelela swilo swa ku homboloka kumbe ku tirhisa inthanete.

Loyi a faneleke ku hakela Wi-Fi ya le mugangeni or ya tiko i mfumo hikuva loko ku ri i Wi-Fi ya tiko ku hava munhu na un'we loyi a nga ta kota ku hakela mfumo hi wona lowu wu ri woxe wu nga ta kota ku hakela Wi-Fi kumbe wu yisa Wi-Fi eswikolweni leswaku ri vadyondzi va ta kota ku kuma Wi-Fi hi ku angarhela.

Nkoka wo va na DSTV loko u ri na vana i ku va ku na tichanele kumbe ti SABC tin'wanyana ta ku dyondzisa vana. Ku nga ha va ku ri ku dyondzisa swa tibuku, ku nga va ku ri ku dyondzisa swa le xikolweni, ku nga ha va ku ri ku dyondzisa na swa misava.

Leswi swi nga le ku beni ka mahungu eka social media eka nkarhi wa sweswi hi leswi swa mupresidente wa laha South Africa a wu tekile riendzo ro ya eAmerika a ya vonana na president wa le Amerika ku nga Donald Trump. Swin'wanyana leswi a swi ba mahungu a ku ri nyimpi ya le Congo.

Swi pfuna ngopfu van'wamabindzu lava va nga le va nga le kule na kusuhana swi endla leswaku ri vanhu lava va nga le kule va kota ku vona ku ku ri munhu loyi u xavisa swilo swa njhani hi Facebook. U nga post-a eka Facebook laha munhu un'wana na un'wana a nga ta swi vona u nga tirhisanga na mali.

Tifilimu leti ni ti tivaka ta matsonga i xitori lexi a xi tlanga SABC 2 lexi a va xi vitanaka ku ri i Giyani Land of Blood. Xitori lexi xi khanseriwile kumbe xi yimisiwile eka nkarhi wa sweswi a xa ha ri ku tlangeni.

A ndzi ta endla leswaku ri loko ni kume data loko ni lava ku hlamula meseji lowu wu lavaka data ni rhanga ni pfula data. A ni ta tshama ni pfarile data ni endlela ku saver data ya mina.

Swi nga vanga leswaku ri va nga twanani hikuva Wi-Fi yi na ku yi yi teka vanhu yi teka nhlayo yo karhi. Van'wanyana swi nga nga endleka leswaku ri yi nga vateki hikokwalaho ka ku ri vanhu van'wanyani va nge koti ku twanana hikuva va ta ku ri hina a yi hi teki Wi-Fi hi nkarhi wolowo.

Swi nga pfuna van'wamabindzu va ku lava wo fana na lava nga na ti-internet cafe ku fana na loko munhu a download paper leswi hi swi vitanaka PDF a tshuka a lavi ku print out-a kumbe ku ri humesa erivaleni a tirhisa inthanete mahala mara loko a lava ku print out-a a humesa mali.

Xitichi xa ku hangalasa mahungu lexi ni xi tivaka i xitichi xa ka Munghana Lonene. Munghana Lonene hi yona yi hangalasaka mahungu ma ri moxa ma Xitsonga eka vatsonga.

Hikuva etilayiburari ku na tibuku leti van'wanyani va ti lavaka va nga fiki va tikuma. Loko u fika u nga ti kumi tibuku leti u ti lavaka kumbe loko u ti byela ku ri u lava ku hlaya buku un'wanyana wa ha ri ku yi tirhiseni u nga nghena ka inthanete u zama ku google buku leyi u yi lavaka kutani u yi kuma u kota ku hlaya.

Wi-Fi ya mina a yi koti ku teka vanhu va ku hundza ntlhanu. Vanhu lava va nga laha a jaratini va hundza va va vantlhanu ntsena wena u ta va i ri wa vutsevu ende loko no teka ya wena yi ta yi ta tshika munhu un'we ka vanhu lava va tshamaka laha a jaratini ende wena u lava swa xinkarhana. Hina hi tshama hi ri kwala kaya a jaratini ha yi tirhisa ni nga kota ku ku xavela data ya ku u yi tirhisa nkarhi wolowo.

Eya swilo swi cincile eka manguva lawa hikuva khale loko ha ha ri eswikolweni a ku ri na nkarhi wa ku ri vana va yimbelela. Laha vana a va dyondza ku yimbelela va ha ri vatsongo. A swi endla leswaku ri van'wanyani va kota ku vona titalenta ta vona va ha ri vatsongo na ku kota wa swi kota ku yimbelela.

Swi nga vuyerisa ngopfungopfu eka vana lavatsongo lava va nga ha ri va nga ha riki xikolweni hikuva va nga kota ku dyondza swa ku tala hi ku tirhisa Wi-Fi. Va nga kota ku kuma tidyondzo ta vona online va nga no va nghena ka YouTube va vona tivhidiyo ta le swikolweni kumbe swin'wanyana swo fambelana na swa swikolo na van'wanyana vanhu lava lavaka mitirho va nga kota ku apply-a hi ku tirhisa inthanete leswi swi vuriwaka online. Va nga kota ku apply-a online mitirho va kota ku hatla va hlamuriwa.

Ku tirhisa data yo tala ku bela riqingho hi vhidiyo hikuva vhidiyo u va u kha u n'wi vona munhu loyi u n'wi foyinelaka kambe riqingho a wu n'wi voni wo twa vhoyisi kunene, vhidiyo yi dya data swinene.

U nga fikelela swilo swo tala swinene hi ku tirhisa data u nga tirhisa data hi ku vona swilo swa le kule u nga tirhisa data hi ku va u vona tivhidiyo u vona tifilimi u vona switori na mahungu.

Kuma hi ku tirhisa hi ku tirhisa ti-data kumbe va apulaya ti-Wi-Fi leti ta mahala ti nga kona kumbe va kuma ti-router va xava data va tirhisa yona.

Timagazini ti humesa mahungu lawa ya vuyelaka ku tlula tichanele leti hi ti vonaku eka ti-TV hi vonaka mahungu siku na siku.

Ku xava mobile data swi na nkoka swinene u nga no u ri ku fambeni u ya endhawini leyi u nga yi tiveku u humesa data ya wena u nghena ka inthanete u secha ndhawu u ya hi ku tirhisa data kumbe ku tirhisa GPS leyi lavaka data.

Hi ku ya hi mina data a yi a yi a yi nga fanekelanga yi yi pimeriwa ku ri ya expire yi to hela kunene hi ku va u yi tirhisa hi ndlela yihi yo biha kumbe njhani, data a yi fanekele yi va loko u xave data yi nga vi na siku ro expire u yi tirhisa hi laha u lavaka ha kona hikuva data ya pfuna swinene.

Ndzi nga thopapa data hi ku tirhisa foni kumbe ni tirhisa inthanete ni tirhisa ebangi ku xava data, masiku lama data yi xava hi ku tirhisa swi swa ku fana na ti-MoMo kumbe swin'wanyana swa tipulatifomo ku xava data.

Muxaka lowu tsala ti-test ta vona a va vi na vutivi lebyinene hikuva va va va nga ti va va va nga tsalangi hi ku tiyimisela kumbe ku tsala hi vutivi bya vona.

Ma pfuna hikuva vaaki va kota ku kuma vu vu vu information kumbe va kuma vuenti bya le tindhawini ta le kule hikuva va kha va tirhisa na na va mahungu kumbe ku twa swilo eka mahungu.

Email ya cinca ya olovisela swinene u nga kota ku rhumela email hi ku kombela xikombelo xa ntirho wa kota ku rhumela email hi ku kombisa ku vilela eka tikhampani kumbe eka ti-management ta wena.

Ya swa swa swa swa kahle swa laveka ku ri Wi-Fi hambi i kule yi kota ku connect, mara a kota ku fikelela laha tikweni ra hina hikuva ha xaniseka sweswi u fanekele u hakela Wi-Fi na loko u famba a xitarateni u va u xava data ku Wi-Fi u na yona endlwini.

Ndzi vona hi logo kumbe ni vona eka xifaniso xexo ku ri swilo swa muxaka lowu swo va ku swo va ku navetisiweni kumbe swo va ku xavisiweni na.

A va ha hlayi maphephahungu lama kandziyisiweke hikuva swi masiku lama ku na tipulatifomo to fana na vo Facebook, TikTok, WhatsApp laha vanhu va tsalaku mahungu kona vantshwa va hlaya kona mahungu.

Mahungu ma famba kahle swinene loko ma tsariwa eka Facebook hi ku un'wana na un'wana a kota ku mahlaya ku nga ri ku vona ku ri ku ya ku hlayela TV, TV a yi ri ya khale a laha a hi kota ku vona mahungu kona mara sweswi hi na tifoni hi kota ku hlaya mahungu kona.

Tivhidiyo ta ku fana na muxaka walowo u nga tikuma eka TikTok, Youtube na Facebook hikuva vanhu va foda tivhidiyo to fana na teto va ti faka ka TikTok laha vanhu va yaka va ya vona kona.

Maphephahungu ma nga eka nkarhi wa sweswi hikuva vanhu va ku tala a va ha ri ngopfungopfu eka maphephahungu va rhandza ngopfu ku vona mahungu eka social media.

Mabindzu va nga hoxa xandla hi ku va va navetisa mabindzu ya vona eka social media va nga kuma ti-influencer va kombela ku phosteriwa mabindzu ya vona na ku ri mabindzu ya vona va kota ku vonakala eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga na social media.

Leyi antswaku hi le ya WhatsApp ku vulavula na munhu hi Whatsapp xikombiso, i kuma ku ri ku humelele accident epatwini kumbe ku n'wanyani u fanekele u vulavulela munhu i report u teka xinepe u n'wi sendela u kombisa leswaku ri leswi n'wi vonisa leswi swi nga le ku humeleleni ka ndhawu yaleyo.